Kgetlho la ntlha fa ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke tshogile, e kare ke motho a sa ikutlwe sentle mo mmeleng a lwala mme ka loeto ne re ya Durban.

Ke na le yone toro ya go palama sefofane lebaka legolo e le gore ke rata go ka fofela ko dinageng tse di kwa ntle go ya go di bona. Mme, fela ke na le go tshaba go palama sefofane.

O tshwanela ke go nna le yone paseporoto e amogelesegang le visa e ka nnang teng. Go ikaegile ka gore o ya kae le gore o moagi wa naga efe, o tshwanetse gape go netefatsa gore paseporoto ya gago e dira bonnye dikgwedi di le thataro go feta nako eo o ikaeletseng go nna mo go yone. Mo godimo ga moo gantsi go tlhokega inšorense ya mosepele le dikenti dipe tse di tlhokegang kgotsa ditokomane tsa botsogo.

Mo tikologong yaka tiriso ya bese e teng, fela go dilo dingwe tse ke sa di rateng ka tiriso ya bese se se sengwe sa sone ke gore ba pega palo e e kwa godimo dimo go feta ka mo ba tshwanetseng ke go palamisa ka teng.

Mathata a ka akaretsa dinako tse di bonya tsa go dira kwa di bading tsa dikarata tse di lebisang kwa ditiego, le mathata a ka nnang teng a go tsamaisanya tshedimosetso a a dirang gore maeto a nyelele mo karateng. Mo godimo ga moo phetogo e ka tlhakanya tlhogo, mme go tsenngwa tirisong ga tsamaiso go ka nna ga se ka ga tlhomama mme seno sa dira gore badirisi bangwe a kgobege marapo.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o dira sentle thata mo go sireletsegeng mo tirelong ya bareki le mo go rarabololeng mathata. Mme, seno se dira gore go nne le maitemogelo a a siameng a go ya tirong ka go tlhomamisa gore maeto a babalesegile ebile a phothulogile.

Strike sa dibese se kgoreletsa thata dipalangwa tsa botlhe. Mme, seno se baka go sa phuthuloga le go nna le kgatelelo ya madi mo bapagaming. Fa badiri ba dibese ba ngala tiro bapagami ba lebana le ditshenyegelo tse di oketsegileng, dinako tse di telele tsa mosepele, le matshwenyego a ka nnang teng a pabalesego segolobogolo fa ba ikaegile ka dipalangwa tse di sa tlhomamang jaaka tsela e nngwe.

Dibese di tsamaya ka thulaganyo go netefatsa tirelo e e ikanyegang le e e bonelwang pele ya bapalami, go tokafatsa di pattern-e tsa pharakano le bontsi jwa bapalami. Fa bese e ke e ka ema e sa lebelelwa kgato e ka tshwanetseng e tla ikaega ka boemo. Mme, ka kakaretso go botlhokwa go nna o ritibetse o sekaseke boemo le go latela ditaelo tse di tswang kwa mokgweetsi kgotsa kwa bothating jwa dipalangwa.

Ke ne ka siwa ke bese lebaka legolo, e le ntlha ya fa ne ke tsogile thari.

Mo tikologong ya me re ne ra nna ra itemogela ditshupetso tsa dibese. Mme, fela maitemogelo a me e ne ya nna gore bangwe ba le bantsi ba ile ba tlhoka go tsena kwa ditirong ka nako. Mme, ba bangwe ba bona ga ba feleletsa ba ile ditirong, le bana ba sekolo ba ile ba amega thata fela mo ditshupetsong tsa bese.

Lebaka lekgolo ke gore mebila e mengwe ga ya siamela dibese kana, dibese ga di a siamela mebila eo.